E batla e le boima haholo yona taba ena ya hore o tlohe o emetse mohala ho tswa company-ng eo o entseng kopo ya mosebetsi ho yona. O sa re o eme jwalo ho kena mehala ya di-spam-o founung ya hao. Kore o wa teneha, wa teneha o tshwara le ke hlooho ho ba wena wa tseba hore o emetse mohala o tswang kae, and jwale ha o ntso kena mehala e meng e seng ona na oo emetseng. Ho tshwarisa hlooho haholo ha ke batle ho buwa maka ho tshwarisa hlooho haholo. Nakong tse ding ba kare o kabe wa tima le yona founu eo ya hao, wa ska tshwara ke yona hlooho eo ya hore o ntso ho kena mehala e seng yona founung ya hao.

Jo! Jo! Jo! bakgotsi ba ka Jo! Le ya tseba ka moo ke ratang mmino ka teng. Kore ke ipona ke le sebini se tsebahalang lefatshe ka bophara, ke nna eo bo kgotsi kore ke ipona ke tsamaya lefatshe lena lohle. Ke bina ke boniwa hape le di-television-eng kgotsi. Jo! Jo! Jo! Jo! Kore ke toro ya ka eo, mme kea tseba hore ha nka nne ka tswela pele ka bina, ka nka yona taba ena ya ka ya ho bina ka e nkela hlooho bona nna kgotsi ke a TV-ng shame. Ke a ipona television-eng mokgotsi wa ka, ke bona le nshebelletse le ntse le hweleditse le re enwa ke mokgotsi wa ka enwa, enwa ke mokgotsi wa ka.

Nna ke sebedisa mohala wa thekeng, mme hoseng o mong le o mong, ke nka nako nyana pele nka tsoha ka qala letsatsi la ka. Ka sheba metjha ya ditaba mono founung ya ka mohaleng. Ke sebedisa ona mohala ka a mang a matsatsi ha ke se hae ke kgona le ho sebedisa komporo ya mokgotsi wa ka. Ke nne nne ke shebe dintho tseo ke batlang ho di bona tse hlahisitsweng hona moo. Ho nthusa haholo hoba ke a tseba ho re ho etsahalang lefatsheng le o phelang ho lona. Ha ke tshwane le motho ya sa tsebeng se etsahalang moo a phelang teng.